E go e bitšwago rugby, e e win-e ka ngwaga wa ho feta, e be maAfroika Borwa a itumela kudu-kudu.

Aowa e tshwanetse go ya ka lerato la moithuti, he moithuti a sa batle go dira metshameko ga a tshwanela go e dira, fela yo a batlago go e dira o tshwanetse go e dira.

Di-e-sport di ka thusa batho ba go golofala e le go digole, gore le bona ba tshameke, ka le lebaka la gore ba palelwa ke go tshameka di-sport-e ka lebaka la gore ba golafetse. Ka di-e-sport le bona ba ka kgona go tshameka.

Di thusa bana gore ba phele ba nne ba itumetse, ka lebaka la gore ba batla ba na le maatla, ebile ba tla kgona go theeletša kapa e seng.

Nna ba tshwanetse go apara uniform-o ye o e tsamaisang le metshameko. Batho ba baholo ba tla gobatsa bana he ba tshameka le bone, ebile ba tla e igapeleletsa mo baneng.

Ke kentsha bodutu ka go lebelela thelebišene, go ba go raloka ball-o ya maoto, kgwele ya maoto.

E ka thusa ka gore, motho wa go bapala metshameko a se gantsi a sokodisa ke bothata ba monagano, e ka thusa ka monagano, e ka thusa le ka mmele, e ka thusa le gore motho a ikutlwe a lokologile.

Go rarabolola tsa mmeleng, tsa madi le go tlhaola batho go ya ka setso sa bone.

he o fetsa go dira metshameko, mmele wa haho, o tlo kutlwa o lokologile.

E kgona go dira gore motho a ikutlwe a lokologile, lebaka e le gore, ge motho a na le bothata ba tlhaloganyo ba mmotsa gore a etse metshameko, ga fetso ira metshameko o tlo kutlwa a lokologile, e fela e le byao.

Mmele wa haho o tla kutlwa o lokologile le tlhaloganyo e tlo bereka sentle.

Motshameko yo ko go ratang ke kgwele, ke kgwele ya maoto le ya matsogo, di botse ha holo.

Ya go tshwana le kgwele ya maoto, e thusa bana ba kwe ba lokolohile mmeleng le metshameko ya go tshwana le di spelling bee e ba thusa ka tlhaloganyo.

Metshameko e ka thusa bašwa, gore ba nne le mmele o o nepegileng, ebile ba seke ba tsenwa ke malwetsi-lwetsi.

Go tlhokega le Wi-Fi go ba data, di tshameko tsa go na e ka ba bo ludo-o le chess-e.

Ke sa go ratego ke rugby, ka lebaka la gore batho ba ho bapala rugby, ba wisana, ebile ba gobala.

Go sepela-sepela, go thusa motho gore maoto a hae a seke a nna a sa šome-šome, ebile le go lela, o thusa gore monagano o nagane sentle.

Ke cyber bullying-e. Thekenoloji e tshwanetse go netefatsa gore a gona motho yo a dirago yo mongwe cyber bullying-e, e batho he batho ba e dira, thekenoloji tshwanetse e tswalele difounu tsa bone.

E thusa ka gore e etsa Aforika Borwa e ba e le baeng ka nomoro e yang godimo haholo ebile e tsenyetsa le Aforika Borwa madi ka lebaka la gore batho ba dinaga tse dingwe ba lefela go tla mo Aforika Borwa.

Batho ba kwa magaeng, a ba tshwane le batho ba ka ditoropong ba ka magaeng ba tlhokwa, bontsi ba bone. Ke ba ka ba palelwa ke go tshameka metshameko ya internet-e le go bo chess-e le bo ludo.